Ukubika ubuxhwanguxhwangu be-cyber bullying nombolo one sebenzisa amathuluzi okubika inkundla. Izindlela eziningi zenkundla yezokuxhumana zinezindlela zokubika ezakhelwe ngaphakathi zokuhlukumeza nobuxhwanguxhwangu. Nombolo two ubufakazi be-document londoloza izithombe skrini, imiyalezo noma obunye ubufakazi bobuxhwanguxhwangu be-inthanethi. Nombolo three bika iziphathimandla uma kudingeka ezimeni ezinzima cabangela ukubika izigameko kwabezomthetho wendawo.

Ugcingo lokuqala lwaguqula ukuxhumana ngokuvumela izingxoxo zethu ezishintshayo ezikude, ukuguqula ukuxhumana komphakathi, ukusebenza kwebhizinisi kanye nejubane lempilo. Nakuba ikhuthaze ukuxhumana futhi yenza lula izinsizakalo eziphuthumayo. Iphinde ithule izinselelo ezifana nokuncipha kokuxhumana ubuso nobuso namandla okuwasebenzisa kabi.

Njengothisha ngishintsha izindlela zami zokufundisa ukuze ngihlanganyele nabafundi futhi ngibhekane nomthelela wenkundla yezokuxhumana esikhathini sokunaka. Ngingasebenzisa amavidiyo amabhodikhasti nezifaniso ezisebenzisanayo ukuze ngigcine abafundi bebambekile. Ngingenza izifundo ezithakazelwe zomfundi ngamunye kanye nezitayela zokufunda ukukhuluma ngezinkinga ze-inthanethi. Ngingafundisa i-digital teacher ukusetshenziswa kwezinkundla yezokuxhumana okunesibopho. Indlela yokuziphatha eku-inthanethi yokuvimbela ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi ngingaxoxa ngamasu okuphatha isikhathi sesikrini ngokuhlala kugxilile.

Ukuze ngidale okuqukethwe okuhambisana nomphakathi wami, njengeciko ngingagxila kwizindimba ezifanele empilweni zabo. Ngizame ngezinhlobo ezihlukene futhi ngisebenzise amasu engxoxo ehehayo. Ngingaxhumana nezithameli zami ngokuqonda izintshisekelo zazo, ukwabelana ngenqubo yami yakudala, nokukhuthaza izinkulumo mpendulwano yezindlela ezimbi.

Ifestivali yomculo enohlelo olahlukahlukene inikeza umoya anomdlandla, iy'nhlobonhlobo yokuzijabulisa komculo, nethuba lokuthola izintandokazi ezintsha izinhlobo ezahlukene zezinhlobo ezimelelweyo zakha indawo enempilo nebandakanyayo lapho abakhona bengahlola imisindo ehlukene futhi baxhumane nabanye abathanda umculo. Amakhonsathi ayintandokazi yami, angase ahlanganise ukusebenza kwe-rock okunamandla aphezulu isethi ejabulisayo i-RNB noma isenzo se-electronic esihlolwayo kuze ngokuncanyelwayo komuntu ngamunye.

Ngokuqinisekisa ukuba sobala kanye nokuziphendulela uhlaka lwemithetho ecacile kanye nezindlela zokuphoqelela eziqinile kubalulekile. Lokhu kuhlanganisa ukusungula imigudu yokuxhumana evulekile, ukushicilela ulwazi olufanele ukusebenzisa ukuhlolwa kwamabhuku okuvamile nokudala izindlela zokubamba, iqhaza komphakathi kanye nempendulo. Ukuphoqelela lemithetho kubandakanya ukusungula izindikimba ezizimele zokwengamela ukukhuthaza isiko lokuziphatha okuhle kanye nokubeka imiphumela ecacile yokwephulwa.